Lokhu kubaluleke kakhulu ngoba phela ey'ndlini okokuqala angihlali ngedwa. Okwesibili kumnandi nje ukuthi uthi ukhokha kodwa futhi ube nama-choice amaningi okuzikhethela into othanda ukuyibuka ezokwanela wonke umndeni, ngoba phela kukhona omncane, kukhona omdala, kukhona nomphakathi. Ngokuhlukana kwethu kweminyaka-ke asithandi nokubuka into efanayo.

Iningi kakhulu noma inkulu indima engayidlala ngoba ukutholakala kwe-Wi-Fi ezindaweni zasemalokishini kungasiza kakhulu ngokuthi abantu bethole i-access to izindawo okukhiqizwa kuzo noma okudayiswa ukudla loku abadayisayo ngamanani aphansi. Amasevisi abathola ama-oda, kuxhumana for ama-delivery services njalo njalo, so izinto eziningi zingaba seduze zingaba nomthelela omuhle noma bexubane-ke bebodwa njengabadayisi kuyohlanganwa ey'ndaweni ngama-meetings ukuhlangana nomasipala mayelana nezinsiza ezisiza osomabhizinisi abasakhula.

Ngake ngahlala iskhathi eside ngingenalo idatha ngenxa yokubiza kwalo loko kwangiphatha kabi kakhulu ngoba manje ukubiza kwedatha kuvala, eyi izinhlelo eziningi kakhulu. Kwenza ukuthi izinto ezibalulekile singakwazi ukuthi sizenze ngoba manje idatha liyiyona ndlela esiphila ngayo eskhathini samanje ikakhulukazi, ngokusebenzisa amafoni ngesikhathi njalo njalo.

Eyi mkhulu kakhulu umehluko ongaba khona ngoba manje izinto eziningi eskhathini samanje sezitholakala ku-Showmax, sezitholakala nakhona ku-DSTV. So ingakhuluma kakhulu izinkundla lezi zokuxhumana zingakhula kakhulu, ney'ndlela zokuthi kuhlalwe phansi kubukwe zona lezi zinto emafonini, isema-TV. Kushuthi kahle kahle indlela yokusebenzisa i-Wi-Fi ingakhula kakhulu.

i-Wi-Fi ngiyisebenzisa ukuxhumana nabomndeni, ikakhulukazi umsebenzi engisebenza ngawo usebenzisa i-Wi-Fi , imisebenzi nje isiyonke isebenzisa i-Wi-Fi. I-Wi-Fi ukungena nje kwiphothali yasemsebenzini, ukuxhumana nabaphesheya kwezolwandle nge-Wi-Fi, ukuxhumana namamenenja, ukuxhumana nama-colleagues konke nje udinga yona i-Wi-Fi. So, ayikho enye into engathi ngiyakwazi ukuyenza ngaphandle kwe-Wi-Fi.

Indlela engabhalisa ngayo eyi kungabaluleka kakhulu ukuthi kube uhlobo lwenkundla ekhangisa noma ekhipha ividiyo eyikhwalithi njengaku-TikTok lapha. Ya TikTok uyazi-ke ukuthi, ayi masengingene ku-TikTok ividiyo eyikhwalithi iyona nkundla-ke engathi ya iyancomeka.

So indlela engabona ukuthi ingingathuthukisa, kuyiyona phela le yokuthola ama-designers awesilisa nawesimame ahlangane ndawonye, kukhulunywe noma kucutshungulwe kabanzi nge-telemedicine. Kuyiyona-ke ezokhipha izici, lezi izici ezokwazi ukuthi zimelane nowesilisa nowesimame kungabi sekuphethwa noma kuhlukaniswa ngaphakathi.

Isici esikhangiseka esithinta abalaleli kungaba isici nje esikhetha noma esisithinta kakhulu kuzo izinto abalaleli abangathi bayathakazela ukuzizwa. Njengezikhangiso zokudla, izikhangiso zentengo eyamanani aphansi adayisa ukudla, uphethroli wey'moto, izinto zezingane, namathuba-ke omsebenzi. Kuzonayikhangiso lezi engibona ngathi zisondelane kakhulu nentsha nabantu abasey'ndlini emalokishini.

Ukubuka-ke phela-ke i-TV kudingakala thatha izinyathelo zokukhokhela i-TV license noma masunayo i-TV license, ungahamba-ke uyobhalisela ukuba ne-DSTV. Bafike-ke bakufakele i-satelite dish yakho nedikhoda mase uyakwazi ukubuka, noma ube ne-DSTV stream okuyiyona-ke i-application eba sefonini ezodinga ukuba u-connect-e kwi-Wi-Fi. Lapho ozokwazi ukuthi uma ungekho endlini useku uhambeni usemotweni, usetekisini, usendleleni eya le kude kaMkhize uyangisa, ilapho azozuthola khona ukubuka imdlalo yebhola uhleli phansi teke.